Zingaba ningi kakhulu lezi zinkinga ngenxa yokuthi kunezimo ngaphandle kwezimo zezulu, kunazo izinambuzane ezingase zilimaze ubuhle nemvelo yezitshalo. Okunye futhi okungabakhona ukuthi imvula ingani, okuyisimo sezulu.

Lokhu kuvulela inhlabathi yangaphansi ukuthi ikwazi nayo ukuthi ivune ukuze izitshalo zizokwazi ukukhula kahle futhi lokhu kuyasiza ukuthi kuhlukaniseke izitshalo ukuze kubonakale ukuthi lezi zitshalo lezi azifani. Okunye futhi ukuthi mawuthelela izitshalo zakho, amanzi azokwazi ukuthi ahambe kahle ngolayini, engalo echitheka yonke indawo okwenzeka ukuthi isitshalo sithole amanzi anele futhi ungongi, ungamoshi amanzi uma uthelela izitshalo zakho.

Izinto ezingacatshangelwa ukuthi, ukuhlanzeka kwephepha elisetshenziswayo ukuze lipakishe ukudla, ngabe lingcolile yini noma angabe alingcolanga? Okunye futhi ukuvaleka kahle kwalelophepa ukuze ukudla lokhu okuvaliwe kungeke kungenwe umoya noma amagcikwane noma kungangena izinambuzane.

Izinto angazenza umakhelwane ukuthi agweme lezi zinambuzane ukuthi, afake unyelezwane ukuthi lezo zinambuzane zizokwazi ukuthi zisuke eduze kwezitshalo noma izitshalo zakhe engazi mboza ngendwangu, okwenzakala ukuthi izinambuzane zingakwazi ukungena zizodla izitshalo. Enye into futhi abangayenza ukuthi azifake isipreyi sakhona sokuthi izinambuzane zingasondeli eduze.

Ukutshala ngezandla kuyasiza mase kuthiwa usuyazivuna izitshalo zakho ngenxa yokuthi awusebenzisi umshini, izandla zakho zithambile and ungakwazi ukuthi usikhiphe kahle isitshalo phansi emhlabathini ngaphandle kokuthi usilimaze noma kwenzeke enye into ongafuni ukuthi yenzeke kuso isitshalo, so ukuvuna ngezandla kuyasiza ngaleyo ndlela.

Into engayenza ukuthi efake izitshalo eziningi kulayini owodwa khona ukuthi, khona kuzothi uma ethelela, ezokwazi ukuthelela izitshalo eziningi ngesikhathi esisodwa. Enye into engingayenza ukuthi anciphisa izitshalo azitshalile kupulazi lakhe, khona ezokwazi ukunelisa lamanzi amancane anawo kulezi zitshalo lezo abazitshalile.

Abantu bayasiza kakhulu ekukhiqizeni ukudla ngenxa yokuthi, ngaphandle kwabo angabe izinto esinazo, ngabe izinto eziningi asinazo, njengemfuyo, ibona abayifuyayo futhi kunjalo ngenxa yokuthi abantu baningi abanamapulazi. Ngisho futhi kanjalo ngoba abantu uma bevuka ekuseni bayosenga, lokhu basiza thina ngokuthi sithole ubisi, so abantu banomthelela omningi ekukhiqizeni ukudla.

Lokhu kade kungangishaqa kakhulu futhi kade kungangenza ngizizwe ngiphoxekile ngenxa yokuthi wona lo mhlabathi noma indawo ekumele nga zithola kuyo ukudla ayisenakho ukudla futhi kuzoba nzima ukuthi siphile njengomphakathi. Ngakho-ke, lokho kungangenza ukuthi ngizizwe ngicasukile noma ngidangele ngaso sonke isikhathi.

Izinto abangazenza ukuthi bathole imithi noma izipureyi zokuthi befuthe izitshalo zabo ukuze lamagciwane engasondeli eduze kwezitshalo. Okunye futhi abangakwenza ukuthi bethole izindwangu noma amanethi okumboza ukudla kwabo noma izitshalo zabo ukuze izinambuzane zingakwazi ukungena phakathi ezitshalweni, zizokwazi izitshalo ukuthi zibe nemvelo.

Ukuba khona kochwepheshe kuyasiza ngenxa yokuthi kuyasiza ukuthi kube kuningi ukudla okwenziwayo ngesikhathi esincane futhi lokho kusho ukuthi kona abantu abaningi bazokwazi ukuthi bekuthole ukudla. Ukupakisha kuyasiza ngenxa yokuthi imshini iyashesha uma kuthiwa iy pakisha kunabantu, lokho kusho ukuthi izinto noma impahla noma ukudla kuzosheshe kufike kubantu kuvaliwe kahle.

Amasu engingeza nawo ukuthi, beze nabasebenzi abazokwazi ukuthi bepakishe futhi amaphepha ebe kahle okupakisha, ebe sesimeni esiseqophelweni eliphezulu khona abantu bazokwazi ukuthi bezithenge lezi zinto esizobe sizipakishile lapho esizipakisha khona.

Ukudibana naso isikhathi kungangenza ukuthi ngidibale futhi ngikhathale ngenxa yokuthi kunzima ukuthi wenze into zonke izinsuku, unyaka wonke noma iminyaka futhi ungaboni imiphumela. Lokhu kungakwenza ukuthi ufune ukuyekela phansi, uyeke lokhu okwenzayo noma uphelelwe amandla noma uphelelwe umdlandla wokuthi uqhubeke nalokho okwenzayo.

Lokhu kudla lokhu ngingakudla uma kungathiwa, uma kungathiwa kuphoqelekile futhi okunye ukudla akusekho kodwa akuphephile ngenxa yokuthi okwenziwiwe izakhe kungasho ukuthi kungabanga izifo isikhathi masilokhu sihamba, ukunalokhu kudla esikutshala phansi. Ngakho-ke, lokhu kudla lokhu kade ngingeke ngikudle ma kungathiwa angiphoqelekile.

Izinzuzo ezingaba khona mayelana nalemikhiqizo ukuthi, zizoba nezitshalo eziningi futhi abantu ngeke balambe kakhulu kodwa izingozi zalomkhiqizo ukuthi abantu bengathola izifo ngokukhulu ukushesha futhi kuzophela abalimu abalimayo and-i futhi ezinye izinto ezingase zibe khona ukuthi abantu bengathola sebegula uma kungathiwa sebedle isikhathi eside nemikhiqizo.

Lamasu ukuthi ngesikhathi sokuvuna, ungavuna ntambama ngenxa yokuthi izinambuzane azibi kakhulu ntambama. Mase kungathiwa kuyavuma unaso ekuseni lapho kusuke khona liliningi ilanga futhi ngoba uma usuvuna sengathi ungaqala uzithelele izitshalo bese uyazivuna khona amanambuzane namagcikwane zizosuka kulokho kudla okuvunayo.

Lezindawo zokudlela ziwumqondo omuhle ngenxa yokuthi kulokudla lokhu kuzobe kusuka kwabalimi basendaweni abatshala ukudla okunemvelo futhi loku kuyisu elihle ngenxa yokuthi abantu bazokwazi ukuthi bethole ukudla eduze kwizitolo futhi bazi kahle ukuthi ibaphi nobani abakhiqizayo nabakutshalayo lokudla lokhu abakudlayo

Into enzakalayo ukuthi bayakufaka ukudla, bekuvale lapho abakuvala khona ukuze kungonakali futhi abalimi bamabhizinisi bayasebenzisana ngenxa, ukuze ngokushesha nangokubakhona kwezinto, bayashesha ukuthi ukudla kungaze konakale, besheshe bekuhambise nalabo bamabhizinisi asheshe ukudayisa.